Kukunxiba ngokwemeko yesihlandlo eso ndimenywe kuso. Ngoko ukwazi uba ndimenyelwe kwintoni ndizosebenzisa loo nkcazelo ukuze ndinxibe ngokwaloo meko yaye ebonisa isidima nentlonipho kwangaxeshanye.

Isizathu ndingamcacisela ukwenza oku ukuthula umnqwazi xa ungena kwikhaya kuzonceda ekubeni kuzobonakala uba ungumntu onentlonipho yaye akuzubaphazamisa abantu abakuloo mzi. Bazokwazi ukuphulaphula bakwazi ukwamkela ukubana uyayithobela le ezi zinto zibonakala zincinci njengokokuthla ukothula into oyithwele entloko xa ungena emzini.

Ifashoni iye yaba negalelo ekubeni indlela ootata abanxiba ngayo abangamaXhosa ingafani nakuqala. Ngoku ithanda ukuba nobubhetyebhetye. Ngoko ndiyavuma ndingatsho nyhani isinxibo sale mihla siye saba nefuthe kwindlela ootata abanxiba ngayo. Abasanxibi ngalaa ndlela yakudala bakhona, abasanxiba ngalaa ndlela kodwa bambalwa.

Ewe, sinefuthe kakhulu isinxibo sale mihla. Kukho abantu abenza iimpahla abadizayina iimpahla, abaye banefuthe kwindlela oomama abangamaXhosa abanxiba ngayo. Kukho amagama aziwayo oomaXhosa, baye baba nefuthe indlela oomama besiXhosa abanxiba ngayo. Ngoko iye yaba negalelo kakhulu isinxibo sale mihla.

Umnyhadala endicinga ngawo ngumtshato, umtshato wesiNtu. Apha kulo mtshato wesiNtu ndinganxiba ngokwe isinxibo sesiNtu. NjengomXhosa ndinganxiba isinxibo sesiXhosa, yha, so ndingasebenzisa ndinganxiba xa ngumtshato ndinxibe ngale .

Kuloo mbandela ndicinga kuxhomekeka ukhetho lo mntu ngamnye uba ubani ukhetha ukunxiba ntoni into enjani xa esiya esingcwabeni. Isenoba intombi engatshatanga inxibe ngendlela efanayo nentombi sebhinqa elitshatileyo. Oku ndithi kuxhomekeke kukhetho lomntu ngamnye.

Into endicinga ibalulekile kukubana ibhinqa xa liya kwimicimbi yesiXhosa efana njengomtshato njalo njalo linxibe ngokundilisekileyo. Loo nto leyo iza kubonisa ukuthi liyazihlonipha ngendlela elinxiba ngayo. Kodwa xa linxiba ngendlela ebonisa ebonisa iingalo namabele njalo njalo, loo nto iphinde ichaze okuthile ngaloo mntu kodwa umntu ozihloniphayo unxiba kakuhle andiliseke, ndicinga mna nantso into ebalulekileyo.

Enye into endicinga enokunceda abazali ezindlini bathethe isiXhosa nabantwana babo. Ngoku into eyenzekayo abantwana ngenxa befunda kwizikolo ezikhumshileyo ezithetha isiNgesi baye bathethe isiNgesi nasendlini. Sbazali abanye bayayivumela loo nto ingeyonto imbi. Kodwa ukugcina olu lwimi lwabazali ulwimi liqhubeke liqhubeke lizoqhubeleka nakwizizukulwana ezizayo. Kubalulekile abazali uba kuthethwe isiXhosa nabantwana babo emakhaya, kuqhelwe kuthethwe isiXhosa. Ndicinga ngenye yeendlela ezibalulekileyo nokuba abantwana baqhele ukufunda iincwadi zesiXhosa. Ezi ndlela zimbini ndicinga zibaluleke kakhulu.

Sibalulekile isiduko kule nto sinceda ubani akwazi, azazi usuka phi. Ukulanda umnombo womntu ubana wayesuka phi ezalwa ngoobani. So umntwana ndinako ukumnceda abone ukubaluleka ngaloo ndlela.

Kaloku umntwana unelungelo naye lokukhetha ubana sesiphi azosebenzisa. Unayo inkululeko yokuthetha esikamama wakhe ngoba ukuba uthanda njalo yaye ubona kufanelekile ubana nguye umama omkhulisileyo yaye ufuna ukwaziwa njengalowo usuka kwiintsapho kamamakhe. Kungekhona ubana uyichasile katatakhe kodwa ufuna ukwaziwa, yha ngesi sikamama wakhe. Yinkululeko yakhe uthanda njalo, so yinto embi ubana acalulwe umntwana ngenxa yokubana ekhetha njani. Sanuyenza loo nto.